Fa o batla go tswalela akhaonto ya gago ya go boloka madi, o tshwanetse go etela banka ya gago kgotsa o dirise App ya bone. o tlatse foromo ya go tswalelwa account o netefatse ka ID e go tlosa madi otlhe mo account-ong. Mabaka a a ka go susumedisang go tswalela account-o a ka akaretsa go batla go fokotsa ditshenyegelo go fetela mo bankeng e nngwe e e nang le ditirelo tse di botoka kgotsa fa akhaonto e sa tlhole e diriswa.

Banka e leba seporofaele ya madi le history ya sekoloto. Morokotso wa sekoloto gantsi o balwa e le phesente ya madi a o a adimileng, mme o kanna wa nna morokotso o o sa fetogeng kgotsa o sa feto-fetogang go ikaegile ka maemo a ikonomi.

Go feto-fetoga ga ditlhwatlhwa tsa madi jaaka go wa ga madi go ka baka kgolo ya ditlhwatlhwa inflation, go oketsa ditshenyegelo tsa dithoto tse di tlisiwang mo lefatsheng, go fokotsa maatla a madi a go reka le go tlosa tshepo mo ba ba tswang kwa ntle.

Go dirisa mobile money go laola madi go na le, go na le melemo e e jaaka go potlakela ga dituelo, pabalesego ya madi le go boloka rekoto ya ditshenyegelo. Le fa go ntse go le jalo go na le dikgwetlho tse di akaretsang tlhokego ya inthanete, bokgoni jwa thekenoloji le ditshenyego tsa di-transaction. Dikotsi di akaretsa bolotsana, diphoso tsa thekenoloji le kotsi ya go latlhegelwa ke madi fa tshireletso e sa lekana.

Retirement annuity ke poloko ya madi e motho a e dirang fa a santse a le mo tirong. Go ikemisetsa botshelo jwa gagwe fa a setse a tlogetse tiro. Madi a a beiwa mo akhaontong eno ka metlha, a gola ka nako ka fa tlase ga taolo ya ditsebi. Botlhokwa jwa retiement annuity ke gore e thuse motho go nna le madi a a mo okamelang fa a sa tlhole a bereka.

Go ya ka nna le maikutlo a me kgwebo ya bo matšhonisa e ka se nne mo molaong fa e sa latele melao ya sekoloto, ka gonne bontsi jwa yona bo gataka batho ka ditshwanelo, bo beela ditshenyegelo tse di kwa godimo le di-policy tse di sa siamang. Mmuso o ka tsenya melao e tlhamaletseng ya go laola kgwebo eno o ngodise bo rra matšhonisa ka semolao mme o tlhabolole thuto ya ditshwanelo tsa bareki gore batho ba itse diphoso tse ba ka di lebelelang pele ba tsaya sekoloto.

Fa o dira kopo ya student loan ya ngwana o tshwanetseng go akanyetsa bokgoni jwa go duela, ditshenyegelo tse di akaretswang, morokotso o o tla o duelang, nako ya go duela le maemo a madi a lelapa. Gape go botlhokwa go leba dithuso tse dingwe le go netefatsa gore ngwana o ikemiseditse go dira sentle mo dithutong.

Go beeletsa mo di kagong tsa bonno kgotsa tsa kgwebo go bona lotseno lwa rent-e kgotsa go oketsa madi a lotseno go ka ama thulaganyo ya nako e telele ya tsa madi le go rua dithoto tsa, ka go oketsa bokgoni jwa go itirela madi mo nakong ya go tlhoma ditiro. Rent-e e e oketsang e ka thusa go boloka madi ka nako e telele mme go ka baka go gola ga bokgoni jwa go itirela ka fa tlase ga maemo a ikonomi.